Wemngani wami, ukuthi la ebholeni emdlalweni wethu esudlalayo kunezinto ezingahambi kahle. Ngingenza isibonelo ngokwebhola uma izinto zingahambi kahle kuyaye kugqugquzelwane ukuthi siphushe siyephambili even noma kungahambi ngendlela ethandwa yithi koda sibenayo impokophelo yokuthi ngelinye usuke sophumelela nathi noma kungelona usuku lanamhlanje, kodwa ngesinye isikhathi soke siphumelele. Mina ngazizwa ngidumele kakhulu ngoba njengomngani kuwumsebenzi wami ukuthi ngimutshele hawu ngayo yonke into.

Mina ngokubona kwami kunjalo, ngoba izizukulwane ezincane yizona ezinogqozi nofuqufuqu lwazi mayelana nemidlalo eyayidlalwa yithi bantu bantu abantu abadala kunabo. Imidlalo nemidlalo inomnandi babo. Izilwane ey'ncane ave zithanda ukuyibandakanya emdlalweni ngoba ziyabona nakomabonakude ukuthi ikhona impumelelo. Uma kungenjalo isimo sakithi sasezweni lakithi ave singathatha amagxathu ahlehlela emuva ngoba intsha yona le sekuyisikhathi sayo manje sokuthi zithathe izintambo kula abasuke bedlala bakudala.

Mina ngokubona kwami iy'kole zifanelekile ukuthi zibe nemidlalo eminingi eyahlukahlukene ezokwamukela amantombazane. Kungaba i-netball nabafana engaba isokha noma i-basketball enqwabeni nje uma kuwukuthi isikole sizoba nemidlalo eminingi eyahlukahlukene lokho kungadala ukuthi iy'ngane zigcine zezikhohlwa ngokuningi okwenzakalayo la emphakathini njengokusebenzisa iy'dakamizwa nokunye nje okuningi. Kuye kufanele ngempela ukuthi iy'ngane zibe nemidlalo eziyenzayo ngabe isesikoleni noma isemphakathini ngoba loko kuyaye kudale ukuthi iy'ngane zikwazi ukusheshe zicabange esikoleni uma zenza iy'vivinyo zazo.

Kwesinye isikhathi kuye kufanele ukuthi abantu bake benze imidlalo nje ezoba ezobasiza nasengqondweni ukuthi bekwazi ukukhohlwa ngey'nkinga zabo. Futhi kwesinye isikhathi kuyaba ingqinamba ukuthi ungashintsha umsebenzi wokuzilibazisa ube yiholo. Kuyasisiza loko ukuthi sikwazi ukuthi ekugcineni silokhe sifundisa abantu gcine sekwanda kugcine sekuyinto esabalele umhlaba wonke ukufundisa abantu mayelana nezemidlalo and futhi ungaba ethubeni lokuthi uzenzele imali.

Ngokuqala, mina ngibona ukuthi ngingabamba iqhaza isikole singabamba iqhaza elikhulu ngoba isikole isikole nesikole kuyabakhona unyaka lapho kuba khona ithonamenti enkulu ey'koleni yokuthi iy'kole zonke zaKwaZulu Natal namaphethelo zihambe ziyodlala imidlalo yokuhlungelwa imidlalo wokuhlungelwa. Lokho kuzodala ukuthi kube khona amakhodi amaningi kulowo lowo mdlalo loyo ngoba azosuka esesabalele umhlaba wonke neNingizimu Afrika yonke.

Yebo, mina ngokubona kwami imdlalo esishintshile kunale eyayidlalwa kuqala ngoba kuqala kwakukhona imidlalo yasendulo lapho kwakudlalelwa kwakudlalelwa endaweni engathuthukile kakhulu. Uma ngiqhathanisa neyidlalelwa okungadala ukuthi ushintsho ushintsho lokudlala lowo mdlalo loyo lube lukhulu kakhulu ngoba iy'ngane manje sey'dlala zidlalela endaweni engcono kunale uyayidlalela eyayidlalela kudala.